Taba eo se ileng ka utlwa e utlwisang botlhoko ka ditekesi ke hore ba bolayana.

Ee, ditefitso tsa tsa dipalangwa le tsona di tlamehile ho nyolla ho tshwana le ha mafura a nyoloha, hobane seo se tlo thusa bo raditekesi hore le bona ba etse tjheletenyana mo lesaeteng.

Diterene le diporo di senyehile haholo. Seo se etsa hore diterene di senyehe, ke hore mmasepala o kgethileng hore o tlhokomele diporo tsa diterene ha o etse mosebetsi wa ona.

Nna le metswalle ya ka. Re lahlehile ne re kopa thuso re nkile leeto la ho ya Kapa re tloha Gauteng mme jwale ha re le tseleng, ra hlokomela hore ho na le mo re fositseng tsela. Ne re kopa le re thuse mme le re re tataise hore re thole tsela e nepahetseng.

Ke kwatile haholo hobane se le ke rekile diphahlo ho tswa mose mme ke sa thabetse hore ke di emetse. Ba ntjweditse hore di ya tla ka fumana mohala wa hore sekepe seo sa di-containers tse di tshwereng diaparo ba se emisitse. E e se le matsatsi, ke se ke eme, ne ke kopa le nthuse hore ke thole diaparo tsa ka.

Ntate taba ya hore o na le sethunya ebile o raditekesi ke a e tlhalohanya, empa e ba bothata jwale ha batho ba nahana hore le nna ke na le sethunya mme moo le moo ke fetang ba ntshaba.

Ke ne ke o founela ho tlhalosetsa hore ke nkile leeto la ho ya Kapa ka koloi ya ka mme tseleng ha ntse ke tsamaya ka elellwa hore mafura a fedile. Ne ke kopa hore o tle o tlo nthusa. Re mo tseleng ya N1 e lebileng ho tswa ka toropo.

Ke ba letshoho hobane ho tjho hore ha o ka etsahala hore ho be le kotsi batho ba na kaofela ba tlo bona nna molato.

Ke ile ka nahana hore batho ba ba nentseng ba re jwetsa hore bese eo ho tsamaya ka yona e monate. Ba buile leshano haholo hobane ke moo ke thola lephehela tlase ha setulo. Mme lephela leo ke le bolaile ka le lahla ka lefesetere.

Hore ke bone hore line e ya tjhesa, mme le hore tekesi e tletse. Ke bona ka fa tseleng le ba ka bona motho a hloka ho palama, ha ba mo nametse, ba mo jwetsa hore tekesi e tletse. Mme nakong tsa hore line e ya tjhesa o bona.

Itse ho fihleng ha ka ka morao, ke leleditse mapodisi, ke ba tlhalosetsa ka ha mokganni o ke ba tlhlalosetsa le hore o kganna bese e jwang, ba mo tlhokomele.

E nketsa hore ke utlwe botlhoko horeng batswalle ba ka ba bohle ba na le dikoloi tsa bona. Mme setswalleng sa rona kaofela ke nna feela a se nang yona koloi. Jwale ke nahana hore ke ye bank-eng ke lo ba kopa sekoloto hore le nna ke tshwane le batswalle ba ka. Ke kgone ho reka koloi.

Tekete ena ke ya ho ya Durban. Mme tekete ena e tsamaya hosane ka hora ya botshelela fela bosiu mme ilo fihla Durban-e tsatsing le le latelang ka ura ya bosupa hoseng.

Nka ba eletsa hore ba eletse hore Quantum e ba emetseng e ka tla ya tla e ka tla ya setle mme, ba fumana e le hore le bona ba tatile jwale ba tlohele ho boemo mme ba kene ka hara yona Nyathi eo. E ba fihlise moo ba batlang ho ya teng.

Ntho ya ho qala e ke e nkang ya bohlokwa e ke nka leeto le letelele ke diaparo hore tseleng, ke kgone ho fetola tseo tla beng ke di apere. Mme sa bobedi, se ke se nkang sa bohlokwa haholo ke dijo hore tseleng ha nka tshwarwa ke tlala, ke be le sa ho ja, le he e le horeng ha ke thole moo nka rekang dijo tseleng.